Ukuze kuthuthukiswe imidlalo yezingane futhi kugcizelele ubungane nokubambisana imidlalo ingakanywa ngemigomo yokuhlanganyela. Ihlanganise izici zokusebenza njengeqembu nokuxhumana futhi ingagcizeleli ukuncintisana ngakolunye. Imidlalo ingase futhi igxile ekuthuthukiseni uzwela namakhono okuxhumana nabantu ngokuxazulula izinkinga ngokubambisana.

Umdlalo omuhle engingawethula kwikharikhuramu yesikole igemu yokudlala indima enkulu eku-inthanethi. Yabadlali abaningi i-MMORPG lapho abafundi bengafunda khona imiqondo yezibalo ngenkathi behamba ngokwephrodiji. Ihambisana nezindinganiso zekharukhuramu yebanga lokuqala kuye kwelesi-eight futhi inikeza indlela ejabulisayo ebandakanyayo yokuba abafundi bazilolonge futhi baqinise izibalo zabo.

Yebo, imidlalo yendabuko ingasinda ngokuphelele futhi iphumelele emhlabeni wezobuchwepheshe. Nakuba ukuzijabulisa kwedijithali kunikeza ukunethezeka nokufinyeleleka imidlalo yendabuko inikeza izinzuzo ezihlukile mayelana nomsebenzi womzimba, ukusebenzelana komphakathi nokuthuthukiswa kwengqondo abaningi abazithola kubalulekile. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe bungasetshenziselwa ukukhulisa nokuvuselela imidlalo yendabuko kwakheka okuhlangene nakho okuxubile okukhanga izethameli eziningi.

Ukuguqula umsebenzi wokuzilibazisa kube ibhizinisi kudinga ungaphezi njengomdlange nekhono elihilelekile ekuzijabuliseni ngokwako. Ubukhona benkundla yezokuxhumana kanye nemishini ekhethekile konke kubalulekile kodwa amanye amathuluzi asebenzayo ahlanganisa uhlelo lwebhizinisi oluqinile ngokuqonda imakethe yakho ohlosiwe, futhi mhlawumbe ne-akhawunti yebhange nebhizinisi kanye ne-software yokubala. Kuzodingeka futhi ucabangele izinto ezifana nezakhiwo zomthetho, umshwayilensi, kanye nezinketho zokuthola imali.

Njengoba ngidweba lesi sigcawu esihle ngizwa umuzwa wokwazola nokugxila ipensela lami litshuza ephepheni lenze isithombe siphile. Ngokushaywa uhlangothi ngalunye ngizizwa nginomuzwa wokwaneliseka ngenjabulo.

Imidlalo yendabuko isebenza njengamathuluzi abalulekile okufundisa ukusebenzisana kweqembu, ukubekezela nokuqina ngokugqugquzela ukubambisana, ukukhuthaza ukuphikelela ngokusebenzisa izinselele kanye nokukhuthaza ikhono lokuhlela ezinkingeni. Le midlalo evame ukudluliswa ezizukulwaneni ngezizukulwana. Ihlinzeka ngenhlanganisela eyingqayizivele yokudluliselwa kwamasiko, nokuthuthukiswa kwamakhono ethuthukisa ukufunda ngokomzwelo ngendlela ejabulisayo nehehayo.

Izikole kufanele zinikeze izinsiza eziningi zokusekela izinhlelo zazo zemidlalo okuhlanganisa abaqeqeshi, abaqeqeshiwe, izinsiza ezanele, izinto zokusebenza ezifanele, namathuba okuthuthukiswa kochwepheshe okuqhubekayo kwabaqeqeshi. Ukwesekwa ngokwezimali nakho kubalulekile futhi izikole kufanele zilwele ukwaba isabelomali esanele ukuqinisekisa impumelelo nokusimama kohlelo.